Fa e le hore ke nka leeto le le telele, ntho e e botlhokwa e ke tshwanetseng ho e paka, ke lebotlolo la metsi gonne ke tlile ho tsamaya leeto le le telele, ka jaalo ke tlhoka metsi. Ke tshwanetse le ho paka dijo tsa mo tseleng gonne ke tlilo tshwara ke tlala ke tshwanetse ho dula ke itekanetse ka nako tsotlhe. Ka jaalo metsi le dijo ke dilo tseo tse e leng hore ke tshwanetse ho di paka. Ha ona hore nka tsaya metsi ka se dijo, ha ona hore nka tsaya dijo, ka se metsi. Ka jaalo ke dilo di le dingwe ke tshwanetse ho di paka.

Nka rata go tlhopa sepalamo sa sefofane fa ele hore ke tsaya leeto le le telele ke tshwanetse, ke tshwanetse ha ke na lobaka le lengwe, ke tshwanetse go tsaya sefofane honne fa e le hore ke ya ko leetong le eleng hore le kgakala ebile go fitlha kwa ho lone ke tlile go tsamaya di ura ura, ke sepalamo se le sengwe fela se eleng hore se ka mpitlhisa mo nakong e e sa fediseng pelo ebile ha gona gore ke ilo tsaya di ura-ura pele ke fitlha, ke sefofane.

Ditlamoraho tse di ka nnang teng fa ele hore ho nale batho ba le bantsi thata mo ditereneng, ke stamphiti. Batho ba le bantsi ba gatana ka mo hare ha diterene honne batho botlhe ba batla go ipona ba ntse fa fatshe. Mongwe a ka felelwa ke mowa, a tlhokofala ebile e ka ba e le batho ba le bantsi ba eleng hore ba ka felelwa ke mowa, ba tlhokafala. Bangwe ba ka wa ka lebaka la hore batho ba le bantsi ba ba direla hore ba gatelelwe ke maikutlo ebile ho ka nna le tlhakatlhakano, go tla nna le tlhakantswiki eleng hore o ka se kgone le go itlhalosa.

Ke ithatela Thari le Putco gonne ke tsone tse eleng hore di tshwara bapalami sentle go ya ka mokho nna ke bonang ka teng, ebile ha lo tsamaye lobaka lo lo leele, le sa eme gore le kry-e mowa ebile le maoto.

Batho ba ka latlhehellwa ke ditiro honne ho na le dikhamphani dingwe, ha di utlwisise fa badiredi ba letsa gore ba ka se kgone ho tla tirong honne ho na le seteraeke sa dibese, a ba utlwisise, ba batla ho bona o le kwa tirong. Ka jaalo, seo ke sone se ka diragalang fa e le hore ho nale seteraeke, ebile ho na le kgonego ya hore batho ba ka gobala, batho ba ka iphitlhela ba gobetse gonne kwa seteraekeng, go fisiwa mataere, go diriwa dilo tse eleng gore di tswile mo molaong.

Ee, nkile ka e fitlhela ke le mo seemong seo e fela e ne e se nna o a neng a sa duela, e ne ele mongwe yo o a neng a dutse fa thoko ga me. Go hore re ne re ya toropong, fa re ya toropong jaalo, motho yoo, o ne a tshwanetse ho duela fa le rona re duela mme a se duele, a ithaya a re mokhweetsi a ka se lemoge. wa tekisi ona a lemoha hore ho mongwe yo a neng a sa duela, ebile re ne re mo itse, ka jaalo ra mo supa.

Go tsamaya ka sefofane go thusitse batho ba le bantsi gonne fa o tsamaya ka sefofane, le nako ya hao ya ho fitlha kwa o yang ko teng, e a fokotseha. Fa e le hore o ne o ya kwa lefelong le le hore le kwa kgakala, batho ba e leng hore ba tsamaya ka difofane ba tsamaya di ura di le mmalwa fela, ha ba tsamae nako e telele ebile o ka se be le ngongoreho ya hore o tlile ho fitlha kamoso.